E re ke o hlalosetsa nkgono. Boleng ba ranta ya Africa Borwa bo phahame ho feta tjhelete ya Mozambique. Ka hoo sekgahla sa phapanyetsano se bontsha hore tjhelete ya Mozambique e kena hararo ho rand-a e le nngwe ya mona lapeng. Ke ka mokgwa ona e itseng ha le tjhentjha tjhelete ya lona, le ileng la fumana e ka ranta ya lona, ikatisa hararo.

Overdraft facility ke tsela ya bank-a ya ho o kadima tjhelete. Ho account ya hao, moo mokgolo wa hao o kenang. Kgwedi le kgwedi, Bank-a e nka tswala fela sekoloto sa ntse se eme feela jwalo. Le mokgolo wa hao ha o kena, o ntso kgona ho sebedisa kaofela. Tjhelete ena, o dula oe kolota ho fihlela o kopa bank-a hore eo patale hobane ha o sa hloka hore sekoloto se tswelle pele.

Nna nka e nka tshebedisano e jwalo. Hobane ntle le ho theola tjhelete eo ke e patalang, insurance-ng. E thusa hape le ho fokotsa sekoloto ka sekgahla se potlakileng. E bontsha le ho tshepahala.

Ka ha wena jwalo ka motho e leng yena fela a sebetsang ka lapeng. Life Insurance e tla thusa haholo ho hlokomela lelapa, haose o le siyo. Tjhelete e tla tswa, ha o so hlokahetse. E tla bebofalletsa ba setseng lapeng haholo. Bana ba tla nne ba kgone ho ntshetsa dithuto tsa bona pele. E bang ntlo e ne e rekilwe ka mokitlana, le yona e tla patalwa. Ba setseng lapeng ba nne ba kgone ho ba le lehae.

Ke a utlwisisa he ntate. O lebetse pin ya hao, hore o tlo kgone ho kena account-ong ya hao. Ha re etse tjena he, ho na le dinomoro tseo o tlamehileng o iqapele tsona. Ekaba dinomoro tseo o no ntso di sebedisa, kapa dinomoro tse ntjha. Ebe nomoro eo o nang le bo nnete ba hore ha o tlo e lebala. Ena ke nomoro ya hao ya lekunutu. Le nna ke le mosebeletsi wa bank-eng, ha ke tlameha ho e tseba. Ha ke tlameha ho bona. Jwale o tlo e kenya, ebe re lokise account ya hao.

Ee, ka lapeng mona re di patala di-premium tsa insurance. Re di patala hantle. Ntho eo ke hlokometseng ke hore tjhelete eo re e patalang kgwedi le kgwedi. Ha re Kopanya, ha e fihle le hanyane ho tjhelete ya lepato e re tlo e hlokang. Ha o ka etsahala hore re be le tsietsi. Hobaneng, premium ena e le nngwe, o ka fumana hore ka tlasa yona ho kentswe batho ba mmalwa. Athe yona ha okare wa e kopanya, o tlo fumana hore tjhelete ya teng ha e kopana. Mohlomong o sebeletsa hodima dilemo tse leshome, e ka sebeletsa motho a le mong fela. Ka hoo, ke bona hole molemo hore re be le insurance ya lepato.

Mamela mangwane, theola moya. Forex ke kgutsufatso ya lentswe Foreign Exchange. Le bolelang phapanyetsano ya ka ntle ho naha. Ho bolelang hore wena ha ho fihla China, o tla fapanyetsana le bank-a ya bona ka di-rand-a tsa hao tsa Afrika Borwa. Bona ba o fe tjhelete eo bona ba e sebedisang ka hara naha ya bona. E leng yuan, eo boleng ba yona, bo tla netefatsa ke sekgahla sa phapanyetsano sa ka nako eo.

Tjhelete eo ke neng ke hloka ho e hula. E ne e feta tekano e kentsweng kareteng ya ka, eo nka e hulang ka ntle motjhining. Ka hoo, ke ile ka tlameha hore ke kene ka hare. Ka fana ka tokomane ya ka ya boitsebiso, ka fana ka karete ya ka. Ka sebedisa nomoro ya ka ya lekunutu, ka kgona ho fumana tjhelete ka hare.

O ka etsa kopo ya hore Bank-a eo adime tjhelete ya ho reka ntlo. Bank-a e dumele, e fane ka tjhelete ho maqwetha a sebedisanang le wena. Feela o lokela ho hlokomela hore, e bang ntlo eo e na le ditshebeletso tsa masepala tseo e dikolotong. Di kenyelletswa ho theko ya ntlo. Ka mantswe a mang, di tla patalwa ke wena. Hlokomela hape hore, ho ka nka bonyane kgwedi ho isa ho tse tharo. Ka mora hoba o reke ntlo eo, hore re fetolele lebitsong la hao. Ka ho etsa bonnete ba hore kgweding tse mmalwa tse qalang, o tla kgona ho patala rent-e ya moo o hirileng, ha mmoho le premium ya mokitlana wa tjhelete ya kadimo ya ntlo.

Na ono tseba hore reka fumantshwa overdraft facility bank-eng ya rona. Ke mokgwa wa kadimo ya tjhelete eo ho se behang nako ya hore o kgutlise neng, ka yona. Ha fela mokgolo wa hao ntso kena ho account ya hao kgwedi le kgwedi. Hore bank-a e nne e kgone ho nka ditjeho, tsa ho ba le overdraft. Ha ho molato, re ka e nka re thiba thiba mabakanyana ana a mangata. E re maemo a rona a tjhelete ha sa fetohile, ra lefa bank-a.

Ke leano le letle leo la ho tsetela tjhelete. O re o batla e tsetelwe o account e tla o fa tswala e ngata. Ho lokile, hlokomela hore tjhelete e be le tswala e ngata e tlameha ho tsetelwa nako e telele ho account eo tlamehang hore o seke wa kgona ho hula tjhelete, kgafetsa kgafetsa. Hona le mofuta wa account o bitswang fixed deposit. Moo o ka tsetelang ho tloha ka kgwedi tse tsheletseng ho isa ho dilemo tse mashome a mabedi. Ho tla tswa ho wena hore na tswala o enka kgwedi le kgwedi kapa nakong eo tjhelete ya hao e lokolohang ka yona.

Ha o le leqepheng la pele la mobile banking app ya hao. Sheba hodimo ka letsohong la hao le letona. Ho na le mela e meraro moo, tobetsa melana ena. Ho tla hlaha leqephe le leng le nang le dikgetho tse mmalwa tse o ka di etsang. Kgetha moo ho ngotsweng open savings account, ho tla hlaha le leng leqephe moo o hlokang ho kenya nomoro ya hao ya lekunutu e le tsela ya ho fana ka tumelo ho bank-a, hore o bulela account e nngwe. Le hore le yona e kenyelletswe ho karata ya hao. Ebe o feditse he, o ka kgutlela leqepheng la yane la pele. E bang o batla ho nka tjheletenyana ka ho cheque account ya hao, o ke nyaka ho account ya hao e ntjha ya polokelo. Ke lebohile.